Siyibhanka sifuna ukuthi siyavuyisana kakhulu nani ngokubana ngoku ninomdla kwaye nibona nikulungele ukubana ningazithengela umzi ozoba likhaya lenu. Kodwa ke ndithanda nje ukunicebisa into yokubana njengoko faka isicelo semalimboleko, ngamanye amaxesha ke ukuze sikhawuleze sipasiswe esi sicelo esi kufuneka niqiniseke into yokubana imali eniyidiphozithayo yale ndlu noko ithi xaxe. Loo ibhenki inithembe ngakumbi uba nikulungele, ninawo amandla wokubana niyibuyise le malimboleko niza kuyicela. Kwangaxeshanye izobangela into yokubana nezitolimenti zenu nizibhatalayo inyanga nenyanga, noko singaxhumi kangako ngenxa yalaa diphozithi yenu niye nayifaka ithe xaxe, ikumyinge ophakamileyo ke kunoko. Enkosi.

Ngendlela mna ke endicinga ngayo ndingatsho ndithi abantu baseMzantsi Afrika uninzi lwabo alukayiqondi kakuhle ukuba yintoni i-inshorensi yobomi okanye life insurance. Bayibhidanisa neinshorensi yokungcwaba, funeral insurance or funeral policy, nto leyo ithi uyibone uba nyani bayayibhidanisa xa kungcwatywa. Iimali abazifumanayo ze-life insurance baye baziqongqothe, bafune ukuziqwelela phayana kolwaa suku lomngcwabo kuze emva koko kushiyeke kungekho nesenti okanye kushiyeke bangakwazi ukuziphilisa. Loo nto iye ibonise, ide ize into yokuba abayiqondi kakuhle eyona njongo yale inshorensi kuthiwa yeyobomi.

Ngokoluvo nje lwam kukubana xa kuziwa kulo mba wokubana umntu abe nekhaya lakhe okanye umzi wakhe, abantu abaninzi abakwazi kuba izindlu zabo okanye umntu azakhele indlu yakhe, azithengele indlu ekuthiwa yeyakhe. Isizathu sokuba nditsho kungenxa yokubana uninzi lwabantu abaninzi eSouth Africa okanye eMzantsi Afrika abaphangeli. Abo baphangelayo imivuzo yabo uninzi lwabo lubenza bangakwazi into yokubana bazakhele izindlu zabo okanye bazithengele izindlu zabo. Noba mhlawumbi bekufuneka ngoku faka isicelo semalimboleko, ngenxa yemivuzo yabo abanye baphela sebengafaneleki, bengakhwalifayi ezibhankini ubana bangabolekwa imali, ibashiye abantu abaninzi bengakwazi uba nezindlu ekuthiwa zezabo okanye imizi yabo.

Ezinye iindlela ke ezinothi zisetyenziswe zokutyala imali ngaphandle nje kokuzithengela ikhaya, kukuziqalela nje ishishini. Ishishini imali unayo uthathe imadlana ethile phaa kuyo, ucingisise kakuhle ngeshishini onothi uliqalise ukuze iqhubeke le mali ikuzisela enye imali. Loo nto iyobonisa ukuthi imali oye wayichitha ukuqalisa elo shishini elo ayikhange ibe yinkcitho kuba naku ngoku iye iqhubeka imane ikuzisela imali engakumbi. Kanti ke nokutyala imali ezibhankini, imali yakho uyityale phaa ezibhankini uze uyikhuphe emva kwexesha elithile mhlawumbi seyinenzala engakumbi. Nalapho khange ibe yinkcitho, iye uye wayisebenzisa le mali ukuze ikuzisele imali engakumbi.

Yiloo nto kanye ke kufuneka into yokubana xa ufuna ukutyala imali uxhobe ngokwaneleyo kuba imali oyifumanayo njengenzala xa ubuthe watyala imali ixhomekeka kwimali othe wayityala. Uyabona ke ngoku xa kuziwa kulo mba wediphozithi, ndingayikhupha mna, ndingayikhupha le diphozithi inkulu ifunekayo. Ndijonge ke phofu ubana ukuyikhupha kwam ubukhulu bayo buzawuzisa inzala engakanani. Ukuba inzala inkulu ngokwaneleyo futhi iyandixolisa, iyandenelisa, ndingazincama ndiyikhuphe loo diphizithi kuba ndisazi into yokubana izawubuya ikumyinge okanye iyimali noko encumisayo nexolisayo.

Siyibhanki ke mama siyavuya kakhulu ngenxa yokubana uye wathatha eli nyathelo lokuba uvule iakhawunti yokonga. Njengebhanka siyayincoma loo nto, siyayikhuthaza nathi. Kodwa ke ndicela nje ukucacisela nje into yokubana emva kokuba uyivulile le akhawunti wafaka imali kuyo kufuneka ke mama ungayichukumisi le akhawunti. Ngamanye amagama ungayikhuphi, ungayisebenzisi kude kugqithe eli xesha bekumele uba ilihleli ke le akhawunti. Xa wenze loo nto ke izawubuya nyani imali yakho iphelele inayo nenzala. Kodwa ke ukuba uye wayisebenzisa lingekapheli eli xesha bekumele ubana ihlala ngalo kwiakhawunti, endaweni yoba ibhanki ibe yiyo ngoku ehlawula wena inzala, nguwe ngoku okuzofuneka uhlawule ibhanka. Uyayibona? Iza kufaka kwezinye iindleko loo nto. So, yile nto ndikucaciselayo ukwenzela uba noba uyasityobela esi sivumelwano usityobele noko unolwazi, uqinisekile uba uzifaka entwenini.